Kubaluleke kakhulu ukuba isithuthi esithutha isivuno sibe sicocekile ukuze kugwenywe ukungcola oku ungalimaza ikhwalithi yesivuno.

Xa ndifuna ukuqalisa ishishini lokuthengisa amaqanda ngexabiso eliphantsi, ndiza kuqala ngokufuna indawo efanelekileyo yokukhulisa iinkukhu enendawo ekhuselekileyo, ecocekileyo kwaye enamanzi aneleyo.

kokutya namanzi aneleyo ngakumbi kwixesha lomonakalo wemozulu ofana nembalela nezifo ezifana ne-foot and mouth disease.

benzi wasefama singathanda ukusebenza phantsi kweemeko ezisisiseko, ezilungileyo nezihloniphayo. Oku kuthetha ukufumana umvuzo ofanelekileyo, ohloniphayo ixesha esilichitha sisebenza. Singathanda ukuba neentsuku zokuphumla ngempelaveki okanye iiholide ezithile.

Uba nomdiza wam weswekile uza kuthengwa kuba ndiza kuwulima ngomngangatho ophezulu, ndisebenzise indlela zale mihla zokulima ezikhuselayo, ndiqinisekise ukuba umhlaba utyebile.

kakhulu ukuze sinike iigusha amanzi kunye nokutya, sizijonge ukuba azinazo na izifo okanye ukonzakala. Sisebenza phandle naxa imozulu ingentle.

Njengomlimi ndikhetha ukubeka isivuno esikumgangatho ophantsi sodwa kuba ndifuna ukuqinisekisa ukuba abathengi bafumana iimveliso ekumngangatho ophezulu zulu kuphela. Ukuxuba isivuno esihle nesingekho semgangathweni kungonakalisa igama lam njengomthengisi kwaye kunokwenza abathengi balahlekelwe lithemba kum.

Olu guquguquko lwemozulu ngakumbi imvula ezingazinzanga nezikhukhula luchaphazela kakhulu izityalo. Xa imvula ingena ngexesha elingalindelekanga okanye ize ngobuninzi obugqithisileyo, izityalo ziye zibe manzi kakhulu. Iingcambu ziba manzi kwaye zinethendensi yokubola.

Ndingacebisa utata uMfene ukuba asebenzise iindlela zokugcina inyama ixesha elide ngaphandle kokuba ibole. Enye indlela kukuyomisa esaziwa njenge-biltong okanye dry meat. Apho inyama isikwa izilayi ezincinane, ifakwe ityiwa kunye nezinongo, emva koko yomiswe emoyeni okanye kwindawo enomoya.

Xa ndilungiselela ukulima intsimi yam, into yokuqala endiyenzayo kukujonga uhlobo lomhlaba nokuba ulungele ukulinywa. Emva koko ndiyawuhlahla umhlaba ndisebenzise izixhobo ezifanelekileyo ukuze ube mtyibilizi kwaye uphuke kakuhle. Ndongeze umgquba wemvelo okanye umgquba wenkomo ukuze umhlaba ufumane izakhamzimba eziyimfuneko.

Ukuba bendingumsebenzi wasefama bendiya kuthanda ukuba umqeshi enze amalungiselelo akwenza kube lula kwaye kukhuselekile ukusebenza. Okokuqala kubalulekile ukuba sisebenze kwiindawo ezicocekileyo, ezikhuselekileyo apho sinezixhobo ezifanelekileyo zokusebenza. Okwesibini bendiya kucela ukuba umqeshi asinike ixesha lokuphumla elifaneleyo kunye namanzi okusela ngakumbi xa sisebenza phantsi kwelanga elishushu.

Xa ndiqalisa ukulima amasimi am ndiza kuqinisekisa ukuba ndilungiselela kakuhle umhlaba okokuqala. Ukususwa kokhula ndiza kukwenza ngendlela ezimbini, ezendalo kunye nezobuchwepheshe. Kuqala ndiza kusebenzisa izixhobo ezifana ne-hoe okanye i-hand tiller ukususa ukhula ngokuqondeleyo emhlabeni. Okwesibini ndiza kusebenzisa indlela yokuchela ukhula nezakhamzimba ezifana nezisombululo esenziwe ngeviniga okanye ezinye iindlela zendalo.

Njengomfama ukuze ndikwazi ukuvelisa ubisi olufunwa emarikeni kufuneka ndibe neenkomo ezivelisa ubisi enomgangatho ophezulu ezifana neenkomo zohlobo lwe-holstein okanye i-jersey. Ezi ndlela ziphucukileyo zaziwa ngokuba ziphumelela kakhulu ekuveliseni ubisi olunintsi nolunenkcasa. Ndiya kuqinisekisa ukuba zondliwa kakuhle, zifumana amanzi acocekileyo kwaye zigcinwa kwindawo ecocekileyo nekhuselekileyo.

Xa sithetha ngamathuba okuthengisa sithetha ngeendlela ezahlukeneyo apho umntu okwezolimo anokuthengisa iimveliso zakhe okanye afumane iimarike ezintsha. Uqeqesho kwezolimo olukwiikholeji yasedyunivesithi lunceda umfama ukuba aqonde ukuba yintoni efunwa ngemarike, ukuba angayiphucula njani imveliso yakhe kwaye angayithengesa njani ngendlela ephumelelayo. Umzekelo, umfama angafunda neentengiso kwi-intanethi ukuthengisa kwiivenkile ezinkulu okanye ukuthumela imveliso kwamanye amazwe.

Enkosi ngombuzo wenu. Ewe, apha efama sihlala zinenkqubo ecacileyo yokuxhela. Sihlala sixhela kube kanye ngeveki ngokuqhelekileyo, ngoLwesine kusasa. Emva koko inyama iyalungiswa ngokukhawuleza kwaye igcinwe phantsi kweemeko ezifanelekileyo ukuze kugcinwe umgangatho wayo. Ukuba nifuna nyama entsha, ndiyavuyisana nani. Kutshanje siye saxhela izolo, nto leyo ethetha ukuba sinenyama eselungile kwaye iseluhlaza.

Ukuze ugcine umbona ungaboli kangangexesha elide kubalulekile ukuwugcina ngendlela efanelekileyo kwasekuqaleni. Emva kokuwuvuna kufuneka womiswa kakuhle ukuze kuncitshiswe ukufuma. Ungawomisa ngokuwubeka endaweni eyomileyo enomoya, epholileyo, kude nelanga. Emva koko ungawugcina ezitshixweni zepulastiki okanye ezibekwe kakuhle kwiitoti, kuxhomekeke ekubeni uceba ukuwusebenzisa nini.

Amaphulo karhulumente kwezolimo anceda kakhulu ekudaleni kwemisebenzi ngakumbi kwiindawo zasemaphandleni. Xa urhulumente ebonelele ngenkxasomali, izixhobo okanye uqesho kubalimi, kuyabavulela amathuba okwandisa imveliso.

Ukusebenzisa i-drone kwezolimo kubaluleke kakhulu namhlanje kuba luncedisa ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kunye nemveliso. I-drone iyakwazi ukujonga imeko yezityalo ngaphezulu kweendawo ezinkulu ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Oku kunceda umlimi ukuba aqaphele iingxaki ezifana nezifo zezityalo okanye ukungabikho kwamanzi kwindawo ethile.

Njengomlimi ndiyazi ukuba izinambuzane zinokulimaza kakhulu izityalo kwaye zinciphise isivuno. Ukuze ndikhulise izityalo zam ndisebenzisa iindlela ezahlukeneyo. Okokuqala, ndihlala ndijonge rhoqo isimo sezityalo ukuze ndikwazi ukuqaphela iingxaki zisafika. Okwesibini, ndisebenzisa izibulalizinambuzane ezikhethwayo kodwa ndisoloko ndikhetha ezingenabungozi kakhulu kwindalo.

Isakhono sohlalutya uhlolisiso okanye i-data analysis siluncedo kakhulu kwezolimo nokufuya kuba sinceda abalimi benze izigqibo ezisekelwe kulwazi oluchanelekileyo. Umzekelo uhlalutyo lwedatha lunokubonisa ukuba yeyiphi imozulu efanelekileyo yokutyala, ukuba zingafi izichumiso ezifunekayo okanye ukuba izilwanyana zisempilweni na.

Xa ndithumela inyama yenkukhu kwamanye amazwe ngenqanawa ndisebenzisa iindlela zokugcina ukutya ukuze inyama ifike iselungile kwaye ingekaboli. Eyona indlela iphambili endiyisebenzisayo kukuyigcina kwindawo ebanda kakhulu, oku kubizwa ngokuba kukufriza. Ndiyifaka kwiifriji ezinkulu ezikwinqanawa ezibizwa ngokuba zii-freezer containers kwaye ezizenza isiqinisekiso sokuba iqondo lobushushu ligciwanwa kwi-eighteen degrees Celcius okanye ngaphantsi. Ngaphandle koko, ndiqinisekise ukuba inyama ipakishwe kakuhle kwiiplastiki ezivaliweyo ngokupheleleyo ukuze kungangeni moya okanye amanzi.

Ewe, amaxabiso okutya anyuke kakhulu kodwa ukulima kwenza umahluko omkhulu kum. Egadini yam ndilima imifuno efana nesipinatshi, iimbotyi neetumato kuba zinesondlo kwaye kulula ukuzikhulisa, nto leyo endinceda ndibe nokutya okwaneleyo ekhaya ngaphandle kokuthenge yonke into.

Kubalulekile kakhulu ukuba umfama osaqalayo acingisise ngenani labasebenzi aza kubaqasha xa eqalisa ishishini. Oku kunceda ekubeni aqonde ukuba umsebenzi aza kuwenza unzima kangakanani kwaye ufuna abantu abangaphi ukuze wenziwe kakuhle. Ukuba uqesha abantu abanintsi kakhulu unokuchitha imali eninzi engadingingekile kodwa ukuba uqesha abambalwa, umsebenzi unokugqitywa ngexesha okanye wenziwe kakubi.